Yebo, abantu bakithi bathemba izinyanga ukwendlula abodokotela. Kuliciniso ngoba kwamandulo kade basebenzisa wona, kodwa kubuhlungu ngoba izifo zanamhla zifuna abodokotela besiLungu.

Usizo engilithandayo lwakwamahamba ngendlwana emakhaya, luyasiza noma lundlulisa amalanga lungayi nsuku zonke, kepha luyawusiza umphakathi.

Angikholelwa ekwelapheni kwesintu nezindlela zokwelapha zendabuko, ngithembe umkhuleko.

Ngolwami ulwazi, ngibona izaguga ezihlala emakhaya, azitholi usizo njengazasemadolobheni. Ezasemadolobheni, bayahamba lapha emakhaya bababheke.

Abantu bathanda imithi namakhambi, inkolelo zabo. Mina ngikholelwa kwismanje.

Yebo kuyiciniso, ngingumhlengikazi. Kufanele ngisichazele isiguli ukuthi sithathe iziphilisi zengculazi nsuku zonke.

Zingenziwa ngcono uma zingatshelwa izinsuku zokuwuhlela umndeni emaphandleni, ngoba aziyi nsuku zonke, zinikwe ulanga.

Ngingamfundisa ukuthi isifo sesifuba sithelelana kalula. Izindlela azijwayele, amagciwane ayahamba emoyeni, i-TB iyandlulela.

Ngesifo sofuba, ukuze uchazele umphakathi utshele ukuthi isifo, ifuba siyingozi, umuntu one-TB.

Umkhulu wami akavumi ukuya ekhaya lokunakekela asebakhulile, ngoba ubona uzokhumbula izizukulwane zakhe.

Kungoba amasiko akudala bathanda kubelethe, abavumelani nokuvimbela inzalo.

Yebo, izingane zesikole ziyasaba ukuya emtholampilo thola umjovo, ngenxa yokuthi benza izinto ezingafanelanga. Abahlengikazi nabo bayabadedela ukuthi bajove.

Ukuhlola izithako, ukubheka umkhiqizo uma uwuthenga, ubheka i-expiring date.

Akumelanga bakuvale inzalo bangakutsheli. Kumele waziswe ukuthi inzalo awusateti.

Kudlama, uyacwayisa kumsakazo nakumathivi ngezempilo, izinto ezingafanelekanga, eziphume endleleni.

Yebo, imikhankaso iyasebenza noma kwabanye banamahloni. Kepha yona iyasebenza, ngoba bayahamba house to house ifundisa ngesifo lesi sengculazi.

Umsebenzi wezempilo odinga ukuthi uthuthukise kwabesilisa. Hheyi kunzima, kodwa ngoba uwufundele, ngawenza.

Ukuklama indlela entsha ngesihlalo, kungaba lula uma isistimu ehamba ngebhethri.

Izinganekwane, imikhiqizo yokuceda ubuthi, izimanga futhi fakazi besayensi.

Umkhankaso omusha wezempilo wabesilisa kanjalo ungabanda phinde ngiwafundisa kanjani amadoda, mini ngiwumfazi.

UMalume ngamchazela ukuthi aye empila, emtholampilo bazomsiza, bamchazele kahle ukuthi kumele acale aphuze amaphilisi, ngoba azomsiza amasosha wakhe ukuthi abuye abe kahle, nokuthi.

Yebo, imtholampilo yasemakhaya mincane, kodwa kumele bacele uhulumeni akwazi ukuthumela ama-mobile athize, ngamalanga ahlukene, ezindawo zasemakhaya.

Isimo esibi sasemakhaya sinzima. Kungafuneka ukuthi i-ambulensi ifinyelele esigulini kungenziwa uhlelo lokuthi izindlela zifune ugandaganda azilungise.

Umkhankaso ukufundisa abantu ngokwelashwa kwesifo sengculazi. Kumele bahambele uhlelo laseklinikhi, emahholo kuyakhulunywa ngesifo sengculazi.

Yebo, angakwazi ukuthi uma engenayo imali, kepha asebenzise izindwangu ezihlanzekile, naye azinakekele, ahlanze.

Kumina kwiyingozi ukuthembela ezinyangeni ukwendlula odokotela, ngoba ezinye izifo zifuna odokotela besiLungu.

Yebo, ziningi izinselelo zabesifazane abasemakhaya ababhekene nazo. Yikho kumele uhulumeni enze usuku lokuthumela umahamba nendlwana.

Ngicabanga ukuthi abakhubazekile basemakhaya, kumele bahlele usuku lokuthi bafune usizo kumuntu ongaba pick up-ha emakhaya, abayise esibhedlela, labasizwa khona ukwelashwa.

Ukuvimbela ukuminyana ezibhedlela zikahulumeni, uhulumeni kumele achashe onesi nabodokotela abanele.

Yebo, izinkundla zokuchumana, kuyiciniso, okunye kubukisa abantu okungamanga.

Uhulumeni angachumana nezinduna ukuze zasemakhaya zinakekele abantu ngezempilo.